Molweni molweni, sisi. Ndicela ukuxela ukuba nenze impazamo kakhulu kuba ngethuba bendithenga itikiti bendithenge itikiti eliya eRhawutini elisuka eKapa. Ngoku ndibona kuluhlu ndibona ndiphantsi koluhlu lwabantu abasuka apha eKapa abaya eThekwini kodwa mna bendifune itikiti elabantu abaya eRhawutini. Neli lilapha kum itikiti liyaxela ukuba lelabantu ababheka eRhawutini kodwa ndikuluhlu lwabantu ababheka eThekwini.

Hayi, uyaphazama bhuti wam kuba kaloku apha iiBolt neeUber zivumelekile nazo njengoba nawe uyiteksi, nje nawe uyimitha tekisi elapha, zivumelekile kwanazo. Izinto ezingavumelekanga apha ngabaqhubi beeQuantum kodwa aba beUber babizwayo bona ngabona bavumelekileyo.

Chaphazeleka kakhulu, ndiyachaphazeleka kakhulu oonotekisi xa beqhankqalaza kuba kaloku ayibikho itranspothi yokusisa esikolweni. Umzekelo iiUber ziyabiza kodwa iitekisi zona ziyafikeleleka kwaye zezona zixhaphakileyo. Kum nje ke ngoku kwezinye iindawo iiUber aziyi kodwa iitekisi xa zingekho oonoteksi beqhankqalaza nathi siyachaphazeleka asikwazi ukuya sikolweni.

Olona tshintsho ndingaza nalo lolokuba ndiqinisekise ukuba iitekisi zonke izitulo zakhona zinawo amabhanti okukhusela abantu kwiinto ezinjengeengozi. Kwaye zonke itekisi zisemgangathweni orayithi wokuba sendleleni, zisoloko zihamba ziyokuxilongwa ngabakhandi beemoto ukuze ziphephise ukuze .

Ezona zinto ezinokwenziwa ngumntu ohamba ngeenyawo ophangelayo kukuba ahambele ecaleni kwendlela kwaye aqaphele apha ahamba khona. Ahambe kwicala leemoto ezi ziza ngakuye, angahambi kwicala apho eziza emva kwakhe khona kuba akasayi kuzibona xa kusenzeka impazamo kumqhubi wemoto. Kuba le iza phambi kwakhe kungcono kuba uya kuyibona naxa umqhubi phaa esenza impazamo endleleni, naye akwazi ukuzikhusela asuke kobo bungozi obo buyothi buvele ngelo xesha.

Ndingamxelela ukuba, hayi fondini thoba isantya kuba kaloku ngoku ubeka ubomi bethu esichengeni. Kuba ngoku asisayi kufika nakula ndawo siya kuyo, into eyawuthi siyileqe qha kukuba sileqe ukuyolala emangcwabeni kuba imoto iyingozi iyabulala. Hlisa isantya mfo wakuthi.

Ezona zinto ezinokwenziwa ngumqhubi wemoto ukuze angabeki ubomi babaqhubi bebhayisekile esichengeni kukuba aqaphele apho ehamba khona ajonge kwaye abavulele abaqhubi bebhayisekile indlela nabo ecaleni. Kwaye naye umqhubi wemoto angahambi ngesantya esiphezulu kuba kaloku nabaqhubi beebhayisekile bazobe behamba ngesabo isantya.

Amalungiselelo athe athathwa ngurhulumente kule dolophu ndikuyo ukuze abahambi ngeenyawo bazive bekhuselekile ngamalungiselelo anjengeento zokuba kuqinisekisiwe ukuba akhona amagosa ezendlela ezindleleni maxesha onke ukujonga abaqhubi nabasebenzisa nabahambi ngeenyawo ezindleleni nabo ukuze nabo bahlale bekhuselekile kwaye namapolisa axhaphakile nakanjalo.

Ukuba ndifuna ukuya edolophini ndifuna ukukhomba itekisi ndiza kuma kweli cala iiteksi eziya edolophini ezidlula ngakulo, eziya ngakulo ezidlula khona ukuze zijongane nam. Xa ndibona itekisi isiza kweli cala liya ngasedolophini ndandule ukukhomba apho ngasedolophini apho ndiya khona nam.

Ndiye ndivakalelwe kamnandi kakhulu kuba kaloku amabala endlela abonisa iinkuthazo kum ngaphakathi.

Umahluko phakathi kweendlela zasezilalini kunye neendlela zasezidolophini kukuba iindlela zasezilalini zezegrabile amaxesha amaninzi kwaye azihoywanga kakhulu ngurhulumente osiphetheyo. Kodwa ezasedolophini ufika indlela intle iyitha kwaye urhulumente kwaezotha ezo nazo ukhe angazihoyi ngamanye amaxesha, ngamanye amaxesha azihoye.